Tsatsi la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke sa ikutlwe pila. Ke ne ke tshogile, ke tlhakatlhakane mala a dubakane. Mme ditsebe le tsona dithibane. Ke ne ke fofela ko motseng wa Durban. Ke tanne sefofane sa Mango. Mme go ne go le monate mo sefofaneng seo, mme matsapa e nnile fela ga nne ke tlhakatlhakane, ke sa ikutlwe pila. Ke tshogile e le la ntlha ke tana sefofane.

Toro ya me e ne ele go tanna sefofane. Mme ke a se tshaba. Mme ga o ka se tana la ntlha, o ka se tlhole o se tshaba gape. Ko pagama sefofane ke dilo tse di monate tse nne ke batla go di pagama. Mme nna ne ke pagame sefofane sa ga Mango Airplanes. Sefofane seo se bontofontofo ka fo gare mme se monate. Ke ne ke tshaba go ya ko lefaufaung. Go fofela kwa godimo. Ke nagana gore e tlare re le godimo, sefofane sa tshaba ka rona. Mme ra ra wa.

Tsala ya me fa o batla go pagama sefofane. O tshwanetse go ya ko difofaneng. Mme o batle ticket-e ya go ya Nigeria. Mme morago o book-e sepalama sa gago. Morago ga go fiwa tekete ya gago o ya go ya go emela sefofane sa gago kwa difofaneng. Mme morago o ema mo line-ng o emela gore go bitsiwe tekete ya gago, ya go ya Nigeria le gore o tana sefofane se se feng, ka nako mang. Mme morwalo ya gago ba tla go kukisa yona ba go tsenyetsa yona kwa sefofaneng sa gago. Mme ba gofa le nomoro ya seat ya gago, ya go nna mo go yona ka mogare ga sefofane.

Ke akanya gore tiro ya dibese mo toropong ya me e siame thata. Ka gonne e kgona go laisa batho ba le bantsi ka nako e le nngwe. Mme seo se etsa gore dilo tsa rona di tsamaye sentle, sengwe se ke sa se rateng ka tsela e dibese e tsamayang ka yone, ke gore e kgona go siana thata. Mme e sena sepe gore batho ba emeletse or ga ba emelela ka mo gare ga bese.

Dikgwetlho tse ke kopaneng le tsona fa ke batla go dirisa karata e e botlhale ya segompieno mo beseng, ke fa gote motšhini wa dikarata ga o bereke. Mme o tshwanetse go duela madi gore o kgone go tana mo beseng eno.

Go nna mokgweetsi o o siameng wa bese, o tshwanetse go tsoga phakela gore o kgone go tshwara nako ya babereki ba bayang mosebetsing phakela le babereki, ba ba boang ba batla go boela magaeng a bona. Go nna mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse go utlwella dillo tsa batani ba o ba isa mosebetsing, gore ke eng le gore o ka ba thusa jang ga e o le mokgwetsi wa bo baseng.

Babereki ba ka iphitlhela ba le mo kotsing ya go ya mosebetsing. Ka gonne tle be go sena seo se ba ka tsamayang ka sona kwa mosebetsing, go ya go bereka. Ka moo babereki ba tla nna le mathata le ko ba berekang teng. Mme ba se gole tšhelete ya bona e e feletseng ka go sa ye mosebetsing.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng. Ka gonne di tsaya babereki ba ba yang mosebetsing le bana ba sekolo.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya go tsoga lata, ke sa utlwe ga mogala wa letheka o ntsosa. Bese e kile ya ntshiya pula ena go sena gore o tsamaya kae, go sena gore o emela kae pula. E le pula ya matla ka dibe e nang ka diphefo e e sa batleng le mogelo.